Jwaloka ha banka e tswala ya yona, ka nnete ke etsa makgobontiti taxi tsa strateng mona, ho re mohlomong ke tle ke be le tjheletenyana ka thoko. Ho re mohlomong ha e hula bankeng mohlomong e tlo fumana ho re ha kena letho. Tle ke tsebe ho re mohlomong mona mo ntse ke thotse teng, ke kgone ho re ne ke kgone ho kwala kgwedi. Ke ne ke hule jwalo jwalo jwalo fela ho re, ke mohlomong ke hula ka thata.

Mme wa ka motswadi, wa tseba taba ena ya ho fana ka pin ho mang kapa mang, e kotsi haholo ho feta ka mokgwa o ka nahanang ka teng. Ke ntho e o tlamehang ho di ela hloko, hobane Jwale. Ha o fana ka pin ya hao ya bankeng ho tshwana o fana ka tjhelete ya hao jwalo fela. Hobane ka pin ya hao ba ka kgona ho etsa makgobonthitha ho re mohlomong bonyane kapa tjhelete e teng ka hara ka hara banka ya hao. Ba e nke kaofela o sale o se na letho le ho re mohlomong e tla kena ka morao mono, ba tlo kgona ho hlokomela ba ne ba e nke . Ho bohlokwa ho re pin tsa hao, e be yona lekunutu la hao ho re mohlomong o mang kapa mang. Hona jwale ka nnete, e ka o lematsa moeng ya ba okudisa ka lebaka la ho re mohlomong tjhelete ya hao e sebeleditsweng ka thata kapa o e bolokehile. Batho ba tlo e nka fela jwalo dinokwane.

Kannete ntlheng ya lengolo la bopaki mo le dulang teng. Ke ile ka kopa mokhanselara wa sebaka moo ke dulang teng a tla nketsetsa e le ho re mohlomong ke qabane le monga wa ntlo. Ke sebedisa ho sebedisa bopaki ho re ka nnete ke dula tlasa ntlo ya hae mohlomong ke kopa ebe ena le ho re a tla a di-address tsa hae tsa ntlo ea hae hore ke kgone ho thusa right ke kgone ho bula Account-ng?

Batho ba bang ke moo ke kopa le nhlalosetse ka ho re card ya ka credit card ya ka ho etsahetse jwang. Ka hobane ke hlokomela ho re ho na le mo e leng ho re jwale e sebedisitswe ene ha ha ke so ka ke ya moo. E ya jwang tlasa taolo ya lona ho re nthwena card ya ka e sebetse nna ke sa e sebedisa jwang? Nhlalosetseng, hlalosang ho re hobaneng card ena e bontsha e e sebeditse nna ke se moo. e le ho re mohlomong ke botsotsi nthwe kapa keng? ka nnete ha leng sebetse hantle ho hang, re tsebile ka tjhelete yaka, empa jwale card ya ka e bontsha ho re jwale e sebeditse. Empa ha ke tsebe ho re sebeditse jwang moo, e be ka mantswe a mang nthwe ke manyofonyofo kapa ho etsahala eng mona. Hobane ke mang a tshwereng ditokomane tsa ka e be mohlomong hake tsebe. E be ho etsahalang moo, keng? Taba ena ha e ntshware hantle ho hang ena. Kopa dikarabo, kopa ka dikarabo le nhlalosetse ho re ho etsahala jwang hore taba ena ebe fihle boemong bona ba ho re card ya ka e sebetse nna ke sa e sebedisa?

Eya motswala jwale ke tle ke o lome tsebe ka taba tsena tse monate ke qetang ho di utlwa ho re jwale ke se kele maemong a matle a ho re nka etsa kopo ya tjhelete. Tsela di bonolo ya pele e ke bonang e ka re ya sebeletsa ke ya ne ya ho reng ke a sebetsa mosebetsi o le ho reng jwale ke wa ma ke wa ma nnete nnete nnete. Ke thola moputso ka kgwedi le kgwedi, ebe ho re mohlomong ke nkile di karete ya dishopong mane tsena tsa diaparo jwalo jwalo. Ke nka diaparo ka skoloto mme mafelo a kgwedi, ke ya di patala mme seo se nthusitse haholo ho re mohlomong ketle ke nyolle skoloto sa ka. Ba e bitsa credit score mme ka tsela e jwalo, e kgona ho e mpeha monyetleng o motle haholo ho re mohlomong ke tle ke kgone ho etsa kopo ya tjhelete.